Ba ka etsa hore maybe ba ka se kgone ho ahanyana bank-enyana, like a mobile bank-e, moo batho ba tlayang teng, ba kgone ho ngwadisa for dikuranta, ke maswabi, for dikarata tse tsa di bank-a, tse ba di hlokang.

E-Mobile Platform e thusa haholo hobane, e re thusa hore o sa tsamaye ka ntlung o ye bank-eng, e re thusa hore o ka kgona ho patala o ntso le ka tlung.

Ha o ntsha tjhelete pele ho nako e dumellaneng le bank-a, e tla tlosa tefetso ya kotlo hobane tjhelete eo e ne e reretswe ho dula nako e itseng. Sena se thusa bank-a ho boloka moruo wa yona o tsitsitse, hape re ka sheba hape le ditsela tse ding tse ngata tsa ho thusa. Empa tjhelete tshwanetse e dule ka hara bank-a, hore le wena o tlo kgona ho thola ntho e bitswang interest.

Ha o reka lehae tshwantse o qala pele ka purchase order ya hao, o tshwanetse o be le purchase order, o tsebe hore purchase to order or something like that, aa tshwanetse o be le ntho eo o tsebe hore o kgona ho ya bank-eng, o ba bontsha hore ke yona ntho e ke e batlang. Haba qeta ba tlo calculater di-interest rates, le mortgage ya hao hore otlo patala bo kae, on a monthly installments for how many years. So ke bona ekare ho bohlokwa haholo, purchase to order for ntlo eo o batlang ho e reka, for your first home, hape ba tshwanetse ba check hore credit score ya hao e eme jwang, ha credit score ya hao e eme hantle. Then ke ha o ka tsamaya hee, wa tsamaisa application ya hao.

Nna ne ke hloka life insurance hobane ke na le bana ba babedi, ee, ke rata hore le ha nke ba kula, re sa lo ema di line-ng dipetlele re lo ema di-line tse ditelele, re sa thole thuso eo re e hlokang hantle, even though medications is free. But ke bona nkare life insurance e thusa haholo, hobane re kgona ho re eletsa ka pele.

Ee, debit card le credit card ha di tshwane, debit card ke eo moo tholang check ya hao teng, ya ho tswa mosebetsing ke mo tholang salary ya hao teng, ee, o kgona ho etsa le di-debit orders, ha na le dikoloto mane bo account tjenana. And credit card ke ena e bank a o fang yona, e tsebang hore credit score sa hao se eme hantle, e kgone ho kadima tjhelete eo ka e patalang every months. So debit card le credit card ha di tshwane.

E etsa hore maphelo a malapa a be bonolo hobane e ntsha tjhelete e hlwekileng, eya ho cover mofu wa hao, e ho fa le di-grocery, tse ding di ntsha le dikoloi, tse ding di ntsha kgomo, tse ding di ntsha tjhelete feela, kapa yalo Or di-catering. di-bank-a tse di ngata di o fa feela tjhelete, o kgona ho boloka ee batho ba hao o ba ratang.

Ha ke tsebe haholo ka topic-i ke ya overdraft-e, mara ke nahana hore e bua ka di loans ha ke se maka.

Jwale ena re bitsa retirement plan, ke account o tla e sebedisang ho so ya pension-eng, o tla kenya two hundred and fifty, every months. Hore e kgone tjhelete ya hao e bolokehe, ka tsatsi leo e hlokang o setse o le moholo, o sa le motjha, o ka kgona ho e ntsha account-ong ya hao, o e sebedise. Empa o sa lebala hore o ka e kenya ka two hundred and fifty every month hore e ho sebeletse, ho ya ho ile.

O ka sebedisa yang tjhelete ya rona ya stokvel-e, re na le ntho tse dingata tse tshwantseng re di etse, tshwantse re ise bana dikolong, tshwantse re reke dijo, tshwantse re kalame di-transport-o aowa hle, why o sebedisa tjhelete enana. Ke nako ya hore o ye tjhankaneng.

O ka bula account ya hao online, wa ya feela mane, wa kena ho google wa ngola hore o batla FNB, kapa o batla Standard Bank-e, o ka kgona ho bula account ya hao online, ha o qeta ho e bula ba bank-eng batle ho founela, ba tle ba kgone ho tseba ka di details tsa hao, hore o dula kae, o mang, ba kgone ho di-confirm-a, haba qeta ba tle ho bitsa o ye bank-eng, o lo lata card ya hao. Mme tshwantse o tsamaye ka ID copy or I-D ya hao, ho netefalletsa hore ke wena ka sebele.

Dumela ne ke hloka ho botsa hore ho etsahala jwang, ha ke batla ho kadima tjhelete ho ikahela ntlo, kopa hore o mphe e sebaka sa hore o nthuse, hore ke kgone ho tseba hore ke kadimang yang tjhelete, hore ke ikahela ntlo.